Ke tla be se ke qetella ke na le tshutshumetso, mesebetsi eo ba e etsang. Qetelletse se ke ba le kgahleho le nna. Tsela tsietsi ke iphumane se ntse ke le nna ke bapala tsona ntho tse ba di etsang.

O tlameha hore ho be le ntho tsa ho, tsa ho ikwetlisa hona makeisheneng. Mme nka bula mokgahlo ono o leng hore re sebetsana le hona hore ho be le ntho tsa ho tswa ho ikwetlisa makeisheneng. Nka ya ho masepala re kenye kopo ya hore ha ba ka kenya tsona ntho tsa ho ikwetlisa. Hore le bana kapo bohle re kgone ho ikwetlisa.

Ho nono ho re thusa haholo hobane fumana se re ba le matswantle a tlang naheng ya rona, a le mangata. Hape ho ba le batho ba bangata di-stadium-ong. Ho nonong ho nyolosa moruo wa naha. Ka ha batho ba bangata tlabe ba re reka dintho, ba etsa eng le eng. Ho no ho kgothatsa bana ba ha rena hore ba iphumane ba le bona, ba batla ho bapala maemong a hodimo. Hape ho kgothatsa le naha hore e tle e tshware mehope e jwalo ka enono ka mehla le matsatsi.

Nka qala ho e bula makeisheneng, lekeisheneng hobane batho ba bangata makeisheneng ha se batho ba ho ikwetlisa. Mme nka qala mono nong ke bule lekeisheneng. Nka e bulela, ka amohela bohle ho ya ka bo ngwana, boholo, bohle. Hape nka patadisa ba baholo, makgolo a mahlano mme ba banyane makgolo a mabedi ka beke. Hape hona ho ka thusa le le naha ya rona. Hape ke sa bula lekeisheneng lena, ke bule makeisheneng a mangata le hona mo ditoropong.

Ntho ya pele ke tlo e hlokang. Ke tlo hloka dieta, borikgwe bo bokgutshwane, sekipa se sekgutshwane le bolo. Ke batle le sebaka se bulehileng. Empa he, ka mora hore nka bapala, tlameha hore ka mathe habedi hararo ke futhumale pele. Ha qeta ho futhumala ke hona he nka bapalang yona bolo.

Ke rata hona ho bapala papadi ya bolo. mme ke bapala le ba lelapa la ka ka ofela. Re fumane re be le dipalo ka mona, ka mona re bapala ha monate. Mme ke ntho e leng hore re rata ka ofela. Ha hona a sa e rateng kapa di a boloka lapeng.

Tjhe, ha ke nahane jwalo. hobane sentse ho na le tsona dipapadi tse jwalo ka tsenono. Bo casino tjena. Empa ya casino le yona ya ma-dice di fapane haholo ho ya ma-dice. Empa ya ma-dice ha ke nahane hore e ka tswella pele. Jwalo ka ha ho na le casino. Batho ba ba ngata ba ithatela casino.

Dipapadi tse jwalo ka ho matha, ho mathisana ditshepe le dipapadi tse ding hore di ratwa ke batho ba bangata. Kapa batho ba bangata ba di latella. Ho ya ka hore ha se ha ngata o fumana batho ba tsona ba tsona ba tswelletse pele. Ha se ha ngata ho fumana le bo mang mang mampudi ka tsona.